Sesosa ke hore koloi tsena na tsa tsa hona jwale, tse tshwanang le di-Uber kapa tsona di-Bolt-e. Ha ho hlokahale hore o e eme o tlameha o e emele hore e tlale. Ha fela o e bitsitse wa kgona hore o palame ebile e o ise sebakeng seo o batlang ho ya ho sona, o sa emele hore e tlale batho. Le hape o so bile o tseba hore na o tlo o tlo lefa bokae.

Nkgono e se le motho a tsofetseng haholo, ka hoo, a nka se kgone hore a lo le emela tseleng. Le tla tlameha hore le tle ho yena ntlong mona na. Ntlo ya hae hae ke ya mmala o mosweu setrateng sa pele se shebaneng le toropo, ena na eo o e bonang ha o qeta feela ho kena ka motseng wa ha rona.

Haesale ke emela thepa ya ka hobane thepa eno nong. Ha ke ne ke e reka ho thulwe e tlo nka matsatsi a mahlano fela e tla be e se e le ho nna ke tla be ke se ke e fumane. Ne ke batla ho tseba hore na bothata ke eng. Hobaneng matsatsi a mahlano a sa fetile hona jwale.

O no kopa tekete e yang sebakeng se feng? Tekete ena na eo o e nkileng ya sebaka sena na, bese ya teng e tlo tloha mona na ho rona ka hora ya leshome. Ebe ebe e fihla ka hora ya bohlano sebakeng sa moo o yang teng. Ebe e tla o theosa renkeng ya dibese, ho tloha moo wena o so o tla bona hore na o fihla ka motseng na o tlo fihla jwang hobane dibese ha di kene ka hara motse, di fella fela renkeng ya dibese.

Maqheku a dilemo tse leshome le tsheletseng ba tlameha ho lo ingodisa dipetlele kapa di-clinic-ing hore ba kgone ho fumana ditulo tsa mabidi. Dingaka le kapa manese ba nka kgona hore ba shebe motho e no nong hore na e le kannete nnete wa e hloka setulo se nneng sa mabidi kapa jwang. Hape setulo sa mabidi ha se utswitse, tlameha o bane le bopaki ba bo tswang bo tswang maponeseng hore kannete o ile wa lo bula mono nyewe ya hore setulo sa hao sa mabidi se utswitswe. Pele o nka fumana se seng se setjha ho tswa clinic-ing kapa dipetlele.

Senong ha se nthabise hobaneng hona moo industry-ng ya rona ya di-taxi batho bano ba bolayana haholoholo e ba ntse ba shebile bona bana na ba e loreng ba se ba na le ditekesi tse ngata. Jwanong nka se no nka mo eletsa hore ha etsa jwalo ka ho reka tekesi e nngwe, e mpe ebe ebe tekesi e tla lo sebetsa motseng o mong. Ena e nngwe, e be sebetsa hona mo mo a tlwaetseng. Ka hoo, o nka etsa hore ho ske wa tsebahala hore o na le ditekesi tse ngata le hore a seke a iphumana a entse batho ba sebetsang le bona dira tsa hae kapa ba mmona e le sera ka lebaka la hore o sa na di-taxi tse ngata. Jwanong o ba nkela tjhelete o ba nkela le mosebetsi tjhelete e ya ho yena a le mong.

Ha ho na mokganni wa bese eo ke mo tsebang. Empa bakganni ba dibese bona, hangata ha se hangata eo nka fumanang, ba shebane le ho buisana haholo le batho ba ba palamisitseng. Be ba ntse ba shebane le mosebetsi wa bona wa ho kganna. Hore ba seke ba na ba shebana le moqoqo hoo ba nka iphumanang ba se ba entse kotsi ka tseleng, ba shebana le ona ho kganna fela hore ba seke ba iphumana ba entse kotsi ka tseleng.

Ke qala pele ka ho theosa matshwafo a ka hore le nna ke se ke ka araba motho ke halefile. Hobaneng hono ho tlo etsa hore ntwa ebe fihle moo le tshwaranang ka matsoho. Ke qala pele ka hore ke se ke ka phahamisa lentswe la ka. Ke bue hantle le motho eno nong kamora mono be ke leka ho mo hlalosetsa hore na ke mang a entseng phoso. Ha sa bone seno nong, ke e tlohella fela taba eno nong. Haeba ho hlokahala hore re bitse maponesa hore a tle a tlo e rarolla taba eno nong, e tla be e le hore ke founela maponesa hore ba tle ba tlo e rarolla taba eo.

E etsa hore ditekesi di diehe hobane di batla ho palamisa batho ba bangata hobane boratekesi kapa bona bakganni tjhelete eo, ba se ba ba ifumana hona jwale. E se le nyane, e kgona ho feela hore ba kgone ho reka mafura a koloi, e be le hore e salang e nyane hore ba nka iphedisa. Se neng se baka hore ba batle ho palamisa batho ka bongata ho no ho batla ho etsa hore motho a e palameng a diehehe hoya moo kapa ho fihla moo a yang teng hobane bo raditekesi, ba ntse ba ema makgetlo a mangata moo ba qobellang hore ba palamise batho ba bangata.